Ngwanaka, ho ba moradi wa morena ho thata haholo hobane o tlamehile o be, o bontshe batho hore o hlomphehile le bona ba kgone ho hlompha. O tlamehile o tshware batho ka tsela e hantle, ha wa tlameha ho shebella batho fatshe. Ha wa tlameha ho diha serithi sa ntate wa hao.

Nna ke nahana hore taba ya mephato, lebollo e tlamehile e fediswe motho o mong le o mong a ye sepetlele. Ke bona e se bohlokwa haholo, ke yona feela ntho e ka bonang e fedisa dipolao, dipeto le dintho tsena kaofela ba mpe ba ye sepetlele. Ke yona ntho e ka fedisang ntho tseo kaofela eo hore ho be hantle.

Lebala la dipapadi ho monate, ho monate haholo hobane re dula re thabile ka nako tsohle re shebelletse hore di-team-e tsa rona di-win-e. Re a bina, ra didietsa, re etsa dintho tse ngata ebile di etsa hore le dintho tsena tsa hore bana ba be stoutu di fele. Di ntsha bana di seterateng, bana ba dula ba tseba hore ba moo, ba shebile, ba thabile. Ha ho tsuwa moo feela ho uwa hae hobane se tse e le nako bosiu. So, ke bona ho le bohlokwa haholo nna taba ya dipapadi. Ke yona e fedisang hore ha di a loka.

Ke nahana maikarabelo a monna le mosadi lenyalong ke ho hlomphana le ho fana lerato. Ntho tseo tse pedi tseo ke tsona tse bohlokwa haholo.

Nna ke bona marena a le phoso ka ho etsa jwalo hobane nako tse ding ba fa batho ba mafatshe a mang ditsha mona. Ebe le hore batho ba, bona ba dulang moo ha ba fumane ditsha. So, ke yona taba e etsang hore ho s'ka ba hantle, ho s'ka ba ha utlwanwa.

Hoba le ntlo ke ntho e kgolo haholo, e kgolo ho feta dintho tse ding. So ka hoo, ke ntho e ntseng ke sebetsana le yona hore ke be le ntlo le pele nka reka koloi. So, nka thabela hore ke be le ntlo pele hobane ke yona ya bohlokwa ho feta ntho tse kaofela tsa lefatshe.

Nna nka bitsa batho ba e leng hore, baahisane ba e leng hore ke phela le bona hore ntho eo e re thusa hore re kgone le ho kopana hantle, re tsebane ka tsela e hantle. Re kgone ho tseba mang ke mang? O etsang? Eng? E etsa le setswalle se tiye hape.

Nna ke bona haholo ho le bohlokwa haholo ho ya dithapelong hobane ke yona ntho e leng hore e bohlokwa maphelong a rona ho ikopanya le ntate wa rona, Ntate Modimo ho rapela. Ha ke bone e le ntho e sitisang maphelo a rona eo hobane ke yona ntho ya bohlokwa.

Nna ka moo ke bonang ka teng, ke bona basadi e tlamehile ba dule ka tlung ba etse mesebetsi ya ka tlung. S'ka ho hlwekisa lelapa, ho hlokomela bana, ho ba hlatswetsa, ho ba phehela. Batho ba bo ntate ke bona ba tlameileng ba ye ba yo batla mesebetsi kantle hore ba sebeletse bana ba bona le mme, family kaofela. So, ntho e ya hore basadi ba ba batle mosebetsi, ba sebetse ka tlung, hape ba tsamaye ba lo batla mosebetsi hape ka ntle. Ke bona e le tlhekefetso kannete eo, ke bona e se ntho e hantle hohang hobane ekare re hateleile.